Go netefatsa di tirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo, tsa mahala kgotsa tse di rekegang tsa bagodi ba ba tlhokang thuso ya kalafi. Go samagana le tlhaelo ya dipalangwa, go kgontsha phitlhelelo ya ditleliniki le dikokelo, go tlhomamisa gore go nna le melemo e e tlhomameng. Segolobogolo mo maemong a a sa foleng, go dira gore go nne bonolo go bagodi go fitlhelela di kago tsa bookelo, go amogela batho ba ba nang le bothata ba go tsamaya, go bona le go utlwa.

Tshweetso ya gore mogodi a bewe mo lefelong la tlhokomelo, kgotsa kwa gae, e ikaegile ka tekatekano e e raraneng ya ditlhoko tsa bone ka bongwe. Bokgoni jwa lelapa, madi le di tirelo tse di rileng tse di leng teng. Gone go nna kwa gae le ba lelapa gantsi go dira gore motho a kgone go ikemela ka nosi, go dira dilo tse a di batlang. Go ka nna ga tlhokega gore, go nne le lefelo la tlhokomelo fa a thoma go tlhoka go bona mooki kgafetsa-kgafetsa, lefelo la tlhokomelo le dira gore a bone thuso ya mooki ka bonako. Ebile o tlabe a kry-a thuso e tswang mo mothong yo o siameng go nale kwa gae, ka fa ba tlhoka kitso ka tse dingwe tsa bookelo.

Go na le kamogelo e kgolo ya tlhokomelo ya bagodi e e tsengwang mo setheong, le fa seno se farologana, mme se santse se ka bonwa ke bangwe jaaka go palelwa le maikarabelo a lelapa. Ditso tsa bo phirima, ka tlwaelo di ile tsa tshwaiwa jaaka ditšhaba tse di tsayang bagolo ba tsone kwa tlase. Tlhokomelo e diretswe go tsamaisana le di tlhokego tse di rileng tsa batho, go akaretsa le go laola melemo, go thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, go itshidila mmele le go nna le ditsala, tsotlhe di dirwa ke motlhokomedi wa se porofešhenale.

Di tlwaelo le mekgwa ya setso di bopa thata maikutlo a batho ka ga botsofe, ka go rotloetsa tlotlo, le go akaretsa kgotsa, go tlhokomela dingwaga. Katiso tsa setlhopha gantsi di gatelela poifogodimo ya bana le maikarabelo a lelapa, mme seno se dira gore batho ba nne le maikutlo a a siameng le tlhokomelo mo ba goding.

Tlhokomelo ya bagodi, ya lelapa le ya baagi e akaretsa go ba ema nokeng ka ditsela tse di farologaneng. Go akaretsa le go ba thusa ka di tlhoko tsa letsatsi le letsatsi, go nna le bo tsalano jwa maikutlo le go ntsha me neelo ya madi, dipharologano tsa setso di bopa thata mekgwa eno. Ka sekai ditso tsa go kopanya batho gantsi di baya tlhokomelo ya bagodi kwa pele. Jaaka tiro ya lelapa le ya boitsholo, mme seno se dira gore lelapa le nne le seabe se segolo le malapa a nang le dikokomana tse dintsi. Go farologana le seo merafe e mengwe e e tlhomologileng e ka nna ya sekamela thata mo go tlhokomeleng ga ditheo kgotsa mo kopanong ya matlole a puso.

Ka mafaratlhatlha a ditlelinik, i mmogo le diyuniti tse di tsamayang, go fitlha kwa mafelong a kgakala. Mmasepala wa selegae o tlamela ka tlhokomelo le tshegetso go balwetsi ba ba lwalang thata le ba ba sa foleng. Go akaretsa le bagodi le go dirisana le banna seabe ba bangwe go tshegetsa mafelo a tlhokomelo ya bagodi le magae.

Go na le mafelo a le mantsi a bagodi mo tikologong ya rona, mme fela a duelwa, go le gantsi go dirisiwa madi a bagodi jang ka tuelo. Bagodi ba na le mooki yo o kgonang go tlhaga ka tshoganyetso, ba na le ikatiso ya mmele le di porogorame tsa thuto ya malwetse le go itlhokomela.

Batsofe ba ka newa madi a bona mo motseng ya bona, go sa tlhokagale gore ba tswe ka motse. Bo ntsi jwa bagodi ba, ba timela ka nako ya go gola madi a bona, bangwe ba iphitlhela ba le mo dikotsing, mme fa ba ne ba ka fiwa madi mo motseng, dilo tse di ne di ka se direge.

Penšene ya batsofe e dirile pharologano e kgolo, bangwe ba ba tsofe ba kgona go e duelela kwa mafelong a tlhokomelo, ba ithekela ditlhare le go fepa malapa a bona ka ona madi a.

Mogodi o tshwanetse a be a le moagi wa Aforika Borwa wa dingwaga di le masome a le thataro go ya ko godimo, go tlhokega karata ya itshupo go bontsha gore o tota o le moagi wa Aforika Borwa. Mogodi a kaya ko di ofising tsa SASSA mo gare ga beke ka ura ya bo robedi go ya go ura ya bone go ikwadisa. Morago ga kgwedi a sena go ikwadisa o tla kgona go bona madi a gagwe mo bank-eng eo a ikwadisitseng.

Morwalo o thoma go nna botlhofo ga bagodi ba sa tlhole ba emela go fiwa madi ke bana fa ba tlhoka ditlhare, ba kgona go iphedisa le bona. Ba sa sokodise ope ka madi, bangwe ba bagodi ba tlhokomela malapa a bone ka ona madi a.

Motho o simolola go amogela madi a penšhene a na le dingwaga di le masome a le marataro. Ka ntlha ya gore ka dingwaga tse motho ga a tlhole a nale moragogo a mantsi, go tshwana le fa a ne a le monnye, ebile ba iphitlhela ba tshwarwa ke malwetse kgafetsa-kgafetsa.

Puso ya rona e kgona go dira diprogerama tse di ntshang baoki, go ya kwa metseng go alafa bagodi le balwetse ba metseng e e farologaneng. Gona gape le di-ambulance tse di kgonang go founelwa gore di latelele balwetse kwa malapeng a bona di ba ise kwa sepetlele.

Go tshwanetse go founelwa di ambulense fa balwetse ba tlhoka go ya sepetlele, mme ba palelwa bagodi kgotsa balwetse, ba kgona le go isiwa kwa ditleliniking tse di gaufi le bone gore di ba romele kwa dipetlele tse di maleba.

Fa ke dulang teng go na le mooki yo o tlang kgwedi le kgwedi go lebana le balwetse, sepetlele sa rona se gaufi ebile re kgona go founa fa go na le potlako gore ba romele ambulance.

Go botlhokwa thata, ebile teng kwa mekhukhung o fitlhela go na le balwetse ba ba masisi ba ba tlhokang baoki ka bonako. Batho ba ba dulang kwa mekhukhung ba fitlhela ba sena madi ka nako tse dintsi, fa malwetse a tla mo go bone ba tlhoka maragogo a go ikisa sepetlele.